Ya ni ze hi ku va ka xiyimo xo fana na lexi a ndzi khomekanga kahle swinene hikuva ni ve ni khunguvanyise eka leswi a ni ri ka swona ndzi ve ndzi salela ndzhaku swinene hi ku tsemiwa ka Wi-Fi.

swa kahle hi hi swihaxamhangu swa ka inthanete i ku swi endla leswaku hi tshama hi ri na vutivi bya leswi swi humeleleke etikweni kambe swo biha i ku a ha ha ti nyiki nkarhi eka leswi a hi fanele hi swi endla swa nkoka swa vutomi hi tshama hi khomelele tiselulafoni hi jika na inthanete.

ku ya hi mina Wi-Fi ya mani na mani ku va yi nonoka i ku yi va yi tirhisiwa hi vanhu vo tala leswi swiendlaku ku yi fikelela yi tikiseleka yi nga ha koti ku tirha kahle yi nonoka.

ku ya hi mina ku ku sivela ku nxavo wa data ku wu ya henhla i ku vanhu a va xavetela ti Wi-Fi va tirhisa tona emakaya vaxavisi va data va ta va va nga ha ri na tikhasimende va ta yisa data ya vona ka nxavo wa le hansi.

mina a ndzi ta ku eka vinyi va netiweke xiphiqo lexi hi va hi nyika nkarhi hi tirhisa data ya hina yi hela hikuva hi yi xava hi mali naswona a va fanele va ngetela nkarhi wo leha ku va va teka xiboho xo herisa data nkarhi u nga herisa data wena n'winyi u nga se heta mara yilo expire.

Ina, ndzi tshame ndzi yi tirhisa ndzi ri a Central Pretoria kusuhi na TUT xikolo xa le henhla xa Yunivhesiti a yi nonohwa ngopfu swinene hikuva a ku khonekitile vanhu vo tala ngopfu laha munhu a tsandzekaka ku endla leswi a lava ku endla swona hi ku nonohwa ka yona.

Ku va na Wi-Fi ekaya swi kahle swinene loko se swi fika eka mhaka ya vana va xikolo hikuva va kota ku yi tirhisa ku lava vulavisisi bya swa xikolo ku tsala ti-homework-e kumbe ntirho kaya na mitirho yin'wana na yin'wana ya xikolo leyi lavekaka.

datara leyi ti-app ti yi hlengeletaku i timhaka leti va ka ti kha ti vulavuliwa ka WhatsApp.

hi ku ya ka mina vahlayi loko a ndzo pfula phephahungu a ndzi nga ta va hakerisa hikuva munhu loko a ka ha ri hanya swi fanerile ku ri a tiva ku ri ku endleka yini laha etikweni kambe loko swi xaviwa hi mali van'wani va salela ndzhaku hi vutivi bya swa matiko, inkomu.

Swi hambane hi ndlela leyi khompyutara i xilo xa ku xi endliwa hi munhu naswona a xi vulavuli a swi vangeli ku twa mbilu kuvava ngopfu ku fana na loko u xanisiwa hi munhu hi xiviri loyi a vulavulaka loyi a hanyaka swi vava ngopfu ku xanisiwa hi munhu loyi a hanyaka ku tlula ku xanisiwa hi xilo lexi nga hanyiki.

ku ya hi mina ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va yimbelela ti-lyric ta vona a tivi na mongo ti va na ku aka munhu un'wana loyi a nga ta va a yingisele nghoma yo karhi hi ndlela .

Ku ya mina nhlayo leyi hungutaka nhlayo ya ya ya ya ku hlaya phephahungu i ku phephahungu ya xavisiwa swi lava mali naswona ku nghena hi hi selulafoni ka inthanete naswona swi lava data i mali.

Mina ndzi tsakela hinkwaswo hikuva ni munhu wa ku ndzi ndzi rhandza ku ti cinela no rhandza ku tiva vanhu lava yimbelelaka tingoma etlhelweni ka ra mina ndzi rhandza hinkwaswo ku hikuva loko ndzi ti tshamerile ndzi rhandza ku ti chayela tinghoma ekaya naswona ndzi tlhela ndzi rhandza ku ku famba ndzi ya laha ku nga na tigigi kona.

mina hi swa antswa ku tirhisa Wi-Fi hikuva Wi-Fi u hakela kan'we hi n'hweti naswona u yi tirhisa yi laha ku nga heriki data yi na mpimo naswona ya durha ku tlula ku hakela hi n'hweti yi hundzeriwa hi nkarhi data.

Hi ku ya hi mina i ku va fane va sirhelela vaxavi va vona leswaku va nga yiveriwi timali eka inthanete naswona loko va xavile swilo swi nga fiki fane va va tlherisela mali ya vona.

a swi ta ni endla ni ni nga ti twi kahle swinene hikuva munhu wa kona u ta va karhi a ni onhela vito naswona a ndzi ta ya ndzi ya n'wi pfulela ekheyisi ePolice Station eka va xiphorisa leswaku u vulavula mavun'wa hi mina entshungwini wa vana.